Ngophila ubomi obusempilweni nangotya ukutya okunempilo, kwaye nokwenza umthambo.

Hayi, andinozithenga ngoba andikwazi ukuba zikhuselekile na ukuba zingathengwa njengoba zithengiswa ngendlela engekho .

Into ethi qatha engqondweni yam ziinaliti kunye nezicwangcisi ezithintela ukukhulelwa.

Ndingamxhasa ngokweemvakalelo, ndimxelele namalungelo akhe.

Ndibona ngongathi kungangcono ukuba simse esibhedlele umntwana. Ukhona umntu endimaziyo owayenje naye, wancedwa kakhulu esibhedlele ngoogqirha.

Kwizibhedlele zabucala kunye nezibhedlele zikarhulumente kugcwala abantu abaninzi kakhulu abagulayo okanye abangaphilanga kwaye izibhedlele ezikarhulumente azinazo zonke izinto abazidingayo ukuze bancede abantu abangaphilanga. Umsebenzi omninzi wenza abasebenzi bangabi navelelwane kwaye bangabi nasineke.

Ndingaziva ndisoyika, ndingenamdla wokwenza le nto ngoba andizange ndayenza ngaphambili. Ndingabona ingenondinceda ngoba andinalwazi ngayo futhi andikholelwa kuyo.

Kubalulekile ukuya kugqirha ngoba ugqirha unolwazi nemfundo engakunceda ngempilo yakho. Abantu abadumileyo abanalwazi bonke. Akufunekanga umamele yonke into ethethwa ngabantu apha ngaphandle ngoba baza kucebisa izinto ezingalunganga.

Ndicinga ukuba urhulumente nguye onoxanduva lokubhatala iinkonzo zonyango olungxamisekileyo ngoba ngumsebenzi wakhe ukuqinisekisa ukuba abantu bayayifumana yonke into abayidingayo.

Ndingamnika inkxaso yovelelwane. Ndithethe naye ukuba athethe nabazali bakhe ngexesha elilungileyo, angaboyiki abazali bakhe. Kwaye ndingamxelela ukuba ayisosiphelo sobomi.

Inkqubo yokutya ezikolweni ibaluleke kakhulu ngoba abanye abantwana abanako ukutya emakhayeni wabo. Kwaye kubaluleke kakhulu ukuba abantwana batye xa besesikolweni bazokwazi uba namandla bakwazi nofunda kakuhle.

Ngokukhawuleza nje ukuba umntwana wam angene ekufikiseni ngenxa yokuba kufuneka aqonde utshintsho emzimbeni wakhe kunye nemiphumo yokwenza ezo mvakalelo.

Tatomncinci, njengoba uzofumana le mali kubalulekile ukuba uzithengele zonke izinto ozidingayo ngayo. Ukwazi nobeka enye imali ecaleni ukuze ungasokolisi abanye abantu.

Kungaqeqeshwa abaqeshi bezempilo.

Uluvo lwam kukuba umntana oneDown syndrome angakhutshwa ngoba baninzi abantwana abaneDown syndrome abaphilayo, abakwaziyo ukuphila nesi sifo.

Dade wethu, khawudibane nogqirha ndiyakucela. Dibana nogqirha ngokukhawuleza ngoba ugqirha uzawukwazi ukunceda kakuhle. Kubalulekile ukuthetha nogqirha ekuqhubeni imvakalelo enzima, ukuphuhlisa iindlela zokumelana kunye nokukhuthaza ukomelela. Ekugqibeleni, okukhokheleka ekuphuculeni impilo yengqondo kunye nemvakalelo.

Dade wethu, khawuyeke le nto uyenzayo uhambe uye ekliniki. Uyabazi ubungozi bale nto uyenzayo? Kubalulekile ukuya ekliniki xa ukhulelwe kuba oogqirha banokufumana kwaye bajongane nazo naziphi na iingxaki onokuba nazo ngokukhawuleza. Ingozi kukuba inyusa kakhulu umgcipheko weengxaki kumama kunye nosana okunokukhokelela ekuzalweni kwangaphambili kwexesha, ubunzima bokuzala obuphantsi, nokuzala umntwana ongasekhoyo.

Malumekazi, ndiyakucela ndifuna ukulumkisa ngobuqhophololo obuye benziwe ngaba bantu. Ayilunganga le nto bayenzayo kuba bafuna kanye abantu abafana nawe abasesichengeni okanye abagulayo. Bafuna nje imali aba bantu. Oyena mntu ungakwazi nceda ngugqirha.

Abantu abangootata abahoywa xa bethetha ngeengxaki abajongene nazo emakhayeni wabo kuba exesheni elininzi badla ngoba ngabo abantu abahlukumeza abantu abangoomama. Badla ngoba ngabo abantu abanamandla ke ngoku abantu baye bangabakholelwa xa besithi bayaxhatshazwa ngabafazi babo.

Andivumelani nayo kuba ndikholelwa ukuba ungakwazi uba nobomi obukhanyayo ngaphandle kotyelela isangoma okanye ixhwele.

Andivumelani nayo le ngxelo ngoba akululanga ukufikelela kukhathalelo lwaphambili kokubeleka ezilalini. Kwaye abantu abaninzi baphela bengayi kuba bezosokoliswa yindlela yofika kwiiklinikhi.

Hayi, ndicinga ukuba ulutsha alufundiswanga kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa kuba emaxesheni amaninzi abantwana abakhulelwa bebancinci abanalwazi ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa. Kwaye kufuneka kufundiswe, kwandiswe neemfundiso zokukhulelwa elutsheni. Kufundiswe abantwana abancinci kakhulu, bayazi besebancinci ukuba zikhona iindlela zokuthintela ukukhulelwa.

Andiyithandanga le nto ubuyenza neetshomi zakho, inobungozi kakhulu. Ukuphefumla kubalulekile ukuze siphile, senza loo nto ngemiphunga yethu le uyimoshayo ngotshaya. Okanye ufuna ukuyitshabalalisa, ungakwazi ukuphefumla? Yiyeke le nto uyenzayo ngoba inobungozi obukhulu.

Iikliniki ezihambayo azinako ukuhlangabezana neemfuno zomntu wonke njengoko uMzantsi Afrika unabemi abaninzi. Kwakhona iikliniki ezihambayo azinazo zonke izibonelelo ezaneleyo. Ke ngoko ndithi andicingi ukuba iikliniki ezihambayo zithatha indawo yamaziko.

Ewe, ndicinga ukuba abantu abanintsi bayayiqonda indlela yokuthatha amayeza okuthomalalisa intsholongwane kagawulayo ngokuchanekileyo.